Ausi wa ka, o ko tlohelle honna o ntso sebedisa meriana ena. Ho na le lebaka hobaneng meriana ena e se molaong. Taba ya pele e kgolo kgolo kgolo, ke hoba ha wa etsuwa diphuputso tsa hore meriana o o na le eng ka hare. Seng seo se tla o lematsa. Jwale lona le reka fela. Ke batho ba bangata be e leng hore ba lemetse haholo ke meriana enana, e seng melaong. Ithute ho batho bano, o tlohelle honna o ntso o reka meriana e seng molaong. Ha o se na bokgoni ba ho reka meriana e nepahetseng, iphe nako, e tla re mohlang bokgoni boo bo leng teng o kgutle o reke moriana o nepahetseng.

he moahi wa ka, ke tlo o eletsa hore pele o kgahlwa ke ditaba tse tse ntse dihlaha hlaha. O ntso tshepiswa moo batho ba ntse ba o jwetsa monana hore o tla ke boka, o tla lema boka. Ebile o molemo wa tsona taba tse tsa bona o moholo haholo. Ke kopa o ko iphe nako, iphe nako ngwaneso ho tlaleha hore ebe dintho tsena ke nnete na. Ke hobaneng ha ba o tshepisa ho kgutlisa melemo e metle hakaalo. Ke hobaneng ba sa iketsetse? O ko ipotse taba eo.

Ha mala a ntshwere ha bohloko tje ke hore ke sebedise bicarbonate of soda, hoba haesale nsebelletsa ho tloha bonyaneng. Ke mokaana, ke tje ke tje ka baka la bicarbonate of soda. E nthusa haholo hobane mala ana a ka a a ifella ka pelenyana. Ka pelenyana ebe ha ke sa utlwa leoto, Ke ona feela moriana o ko tsebang o sebetsa e bile ke ona moriana e ke tsebang hore le didokotela di njwetsa hore o nepahetse. Ha fela o sa sebediswe ka .

Bophelo bo botle ba setso bo sebetsa ka mefuta e mengata. Bophelo bonana bo botle o ka thola hore bo kena haholo mane moo e leng hore, ditho tse sebediswang kapa tsona ditlhare tse sebediswang ke ditlhare tse tsebahalang haholo, mme ha se ditlhare tse leng hore di na le ditlamorao. Ke ditlhare tseo e leng hore le meriana enana e tholahalang di-clinic-ing e ntse e entsuwe ka tsona. Jwale ke teng hee mono moo re ke ra dumelang hore tsena tse pedi tsena di kopane.

Dintho di ngata tse ke kopanang le tsona monana mahaeng a batsofehadi wa tseba. Empa e nkutlwisang bohloko hloko bohloko hloko ke taba ena ya hore ke tla be ke fihla motsheare lapeng mono. Ke thole hore ditloholo kapa bana ba nkgono kapa ba ntatemolo ha ba hlapisa nkgono ha ba hlapisa ntatemolo. ho tloha a tsoha, ebe nkgono ha hlapiswe. Ha ke fihla ka tlung ka mono ke thola hore nkga kudu kudu kudu kudu kudu ho nkga haholo. Ke bana banana ha ha ba hlapise ha ba hlapise ntatemolo. Ke ona mathata a fetisisang ano e ke kopanang le ona.

E, ho wa etsahala hore e hlile a fetise kokwanahloko enana ho ngwana, e leng hore ke wa hlaha. O e fetisa ka mokgwa wa hore o ne ntse a sa nke meriana ya hae nako ena kaofela. Hobane se re phela sejwalejwale mo eleng hore haele hore o nka moriana wa hao ka tsela e nepahetseng, letsatsi le letsatsi ka tsela e leng hore o tlamehile o nke ka ona, o kekebe wa fetisa kokwanahloko enana ho ngwana. Empa ha o sa nke moriana oo ke teng mo kokwanahloko e o tlo e fetisetsa ho ngwana.

Movember campaign ke campaign e bohlokwa haholoholo holo ka mokgwa o mong o makatsang. Hoba ke campaign e thusang banna, haholoholo banna, ehlile ka mathata a kankere hobane re le banna re tshwarwa ke kankere haholoholo. Ebe e tswe e re thusa le ka mathata a kelello. Kgatello ya kelello haholoholo. Jwale e etsahala ka November mane moo banna be leng hore ba tlohella ditedu tsa bona, ba kopana e le banna. Ba bua ka mathata a bona, le hore a rarollwa jwang. Tjhe yona ke campaign e nepahetseng haholoholo holo holo.

Bonnete ba taba, batho ba bangata ba ya kula, batho ba bangata ba ya kula. Le ha o hlokomela o fihla o sheba bodulong ba batho mo makeisheneng monana, mahaeng mo dipetlele ha dingata haholo. Empa batho bona ba bangata haholo holo holo holo holo holo. O ka thole hore motso o le mong o nang le batho ba nke ba fetang hundred thousand, o na le sepetlele se le nngwe. Jwale wa utlwa ke mathata haholo ha batho ba kula, ba tlameha ho ya sepetleleng seno ba le bangata. Ha se le batho kaofela ba nang le dikoloi, ba tla tloha ba tsamaya ba ye dipetleleng tse ding tse hole le ho feta moo ba dulang teng.

Tjhe, ke nnete, ke tseba le motseng ona wa ka ona. Ba bangata haholo batho ba mangolo ba dithuto tsa bongaka. Jwale tsela ya hore batho ba ba ba ngata ngata ba ba sebetse e hlile di-clinic-ing ke hore batho ba nana ba ithaope. Ba dumellwe hore ba ithaope ba sebetse di-clinic-ing hore e hlile molemo wa bona o kgone ho bonuwa. Ba kgone hore ka tsela eo qetellong ba ba nke ebe basebetsi ba mono.

Re le banna re tshwere mathata, re le banna re tshwere mathata mona Afrika Borwa mona. Empa tsela e lenngwe fela, e leng hore bothata bona re ka bo lokisa. Ke tsela ya hore re ikopanye re le banna, letsatsi le efe kapa lefe hara beke. Re ke re dule fatshe. E mong le mong a ka bue mathata a hae. Tseo di mo hlahelang hore di ka ba mpe, hore di ka ba ntle. Empa atlehe a di bue ho rona re le banna. E mong le mong a bue mathata a hae. Re kgone ho bona hore nengneng re ka nahana mathata a maholo athe mathata a nana a ya feteha.